Jo! Ngwanaka bolo e monate, bolo e kopanya setjhaba, bolo e kopanya le batho ba ne ba sa utlwane. Ho monate ha re dutse re kopane jwalo ka setjhaba, re shebeletse bana ba rona le bo abuti ba tlala bolo. Ho monate ha re kopane re thabile. Bolo e monate ngwanaka, ya re kopanya. Ha se re dutse re shebeletse banna le bo abuti ba ya hodimo le fatshe. Ha sehlopha se seng se kora. Ba bang ba ya thaba, ba bang ba utlwa bohloko. Mare ha papadi e fela ho ba monate hobane re a tshwarana, ra thabelana re ikela hae. Lethabo la ho shebella banna le bo abuti ba dlala bolo, ke lethabo le monate haholo. Papadi ena ya bolo e monate haholo ngwanaka.

Dumela moreki ya tshepahalang. O na le bothata bofe ka motjhini ona wa internet. Ke ne ke kopa o kopanye dithapo, ha o qeta ho nka thapo eo, o e kenya ka morao. Ha o qeta ho e kenya ka morao, o e kenya leboteng kapo hohle moo ho nang le diplaka teng. O tlo kgone ho tobetsa, e kgone ho sebetsa internet. Ha o qeta ho etsa jwalo, o tla light-a hodimo mane founung ya hao, o tla e bona e ngotswe moo Wi-Fi ka sekgowa. Wena o tla tobetsa moo, ho tloha ha o so qetile ho tobetsa moo. Ke ha o so qetile mosebetsi ohle. Phone ya hao le motjhini onana di tla kopana, e kgonne ho ofa internet.

Moradi wa ka, mohala wa thekeng o etsa dintho di be bobebe haholo. Ho ba ke a kgona ho bua le motho a leng hole, le motho a leng haufi ka nako efe kapa efe. Ha yena motho e ke mo founelang a ka tshwara mohala wa hae wa thekeng. Ho etsa dintho di be bobebe. Le wena le moo oleng teng ka kgona hoo romella molaetsa, bophelo bo a kgona ho tswella pele. Bophelo ba founu ya thekeng, mohala wa thekeng, o thusitse haholo ho feta hore re nne retlo ema dikgwedi jwalo jwalo. Ho na jwale ha resa ema dikgwedi ke ntho e nkang fela metsotso hore re kgone ho bua.

Bothata bo boholo ke hore ha re na puisano le bahiri ba rona ba dulang ka hara metse ya rona, le ka hara dijarete tsa rona. Ha motho a tlo kena ka jareteng ya hao, o kgona ho mo hlalosetsa hore ka ntlong ena ke kopa ho seka ba na le masoba, ho seke ha ba na le letho. Ha o ka ba na le masoba hore ha ba na le dinthonyana tse itseng, o tlo tlameha wena o lokise pele o tswa. Le hape metseng e mengata re hloka hore re be dintho pele tse tshwanang le deposit. Ha motho a ka kenya deposit a tsebe hore ke tlo nka tjheleteng eo ya hae ya deposit ha ka senya ka tlung. Ke lokise dilo tsohle tse yena a di sentseng. Jwale ha re ka buisanang hantle, ho ka ba hantle ebile ho kaba betere.